Abanye abanayo abanalo ithuba lokuba bahambe bayovulisa umasingcwabane kuba bephangela mihla nezolo, banganayo nemini abe nothi abangaphangeli kuyo.

Ingoba inemali enintsi gqithi iprimiyamu yeinshorensi yobomi.

Kufuneke ube neempepha ezikuvumelayo ukuba ungasifumana isicelo sokuba neinshorensi.

Kufuneka baye ezibhankini bayokwenza isicelo se-loan ukuze bazokwazi ubhatala imali yabantwana besikolo yaseziyunivesithi.

Ewe, inemiqathango emininzi. Kungokuba izinto ezininzi ezinjengoboleko kwemali ziyenzeka and xa sowuboleke imali, imali iba nayo inzala yayo.

Zinintsi izikhalazo eziphumileyo malunga noNSFAS. U-NSFAS unika abafundi imali, abanye abafundi bangayifumani imali, ngoba izikolo ezinjengeeyunivesithi ziye zivalwe ngenxa yokuba abantu abambalwa bafumene imali abantu abaninzi abazifumani iimali zabo tu.

Kufuneke aqale abhatale imali ngaphambi kokuba angene, ngoba nam ndinayo imiqathango yokuba ndiyazi uba funeke sivumelane ngemithetho yam.

Kungokuba uzothi xa apho eyeke khona ke ngoku ekusebenzeni, ekusebenzeni kwakhe, kufuneke ahambe ayokwenza isicelo se-UIF ukuze ayifumane laa mali ye-UIF ingene kuye.

Ukuba kuyabonakala ukuba ungumntu ophangelayo ungalunga kodwa ukufumana amanqaku etyala. Kodwa ukuba ungumntu ongasebenziyo, iyakwazi ukuba yingxakana eyoba ungakwazi ungawafumani amanqaku, ukwenzela uba ukwazi ukuboleka ngetyala.

Ngokolwazi lwam olumalunga ngoomatshonisa, oomatshonisa xa uboleka umntu imali banenzala yabo eyahlukileyo kunebhanki, ngoba eyebhanki iba nintsi gqithi kunomatshonisa.

Kubalulekile ukuba kuyo yonke into eyenzekayo imali yesibonelelo ibe khona kubantu ingakumbi kwabantu abasezilalini, ngoba iidolophu azikho kufutshane nabo. Kufuneke besebenzise imali yokuya phana kunye nemali yowubuya ngokuba imali eyokuya neyobuya iyabiza, ingaphezulu emali yabo.

Kufuneke ndithathe ikhadi lakhe lebhanka, ndithathe ne-ID yakhe ukuze azokwazi ukubhatala xa esengenelwe yimali emsebenzini, ukuba ungumntu ophangelayo.

Kufuneka athathe imoto, le yakhe ayiqhubayo ngoku, ahambe ayise kule ndawo azawufuna ukuyitshintshela kuyo imoto. Ukuba isicelo sakhe side savumeleka uba makayitshintshe imoto, kufuneka akhuphe enye imali, ukuze ke ngoku athengise laa moto yakhe ngemali ayifunayo, ukuze azokwazi ukudibanisa nale anayo kuyo ukuze ayifumane le moto yakhe intsha ayifunayo.

Ukuba, benzela ukuba bazokwazi fumana isicelo sokuboleka imali ezingxakini.

Iibhanki ngezona zona ezibizayo ngaphezulu kunomama obolekisa ngemali ezalayo.

Izinto ezi endizithandayo ngale bhanki yam endiyisebenzisayo kungokuba qho ngenyanga abatsali kakhulu , batsala okwemali encinane enjengee-ten randi ngenyanga qha.

Kufuneke ndiyimakethe le ndawo yam, ndiyibhale nakwezoxhumano ukuze abantu bazokwazi ubona uba msebenzi umni lo ndiwenzayo ukuze ndibize abantu baze bazobona abanye abantu bazothenga.

Iindidi zentlobo zemigalelo abanye bagalela ngokutya, abanye bagalela ngenyama abanye bagalela ngeziselo ezinjengotywala.